Ke moreki ya batlang ho reka thepa e itseng, ka hoo, ke na le kgaello ya tjhelete, jwale ka hona ke tlile bankeng e itseng ho tla tla kadima tjhelete. Jwale ke mona ke fumantshwang hore ke na le sekoloto le lona sa loan seo nna ke sa se tsebeng hore, ke ile ka se nka neng le hona jwang, ka tlasa mabaka a feng. Ke ne ke kopa le nhlahe leseding ka hore ke neng ha ne ke nka sekoloto ho lona kapo jwang, kapo neng ho ba nna ho hang ha ke hopole ke nka sekoloto ho lona, neng opa neng, jwang kapa jwang, ke a qala ebile le ho etsa sekoloto sena se ne ke .

Ela hloko hore ha o le motsetedi wa tjhelete bankeng, nakong e itseng, kapo dilemo tse itseng, kapo kgweding tse itseng, ebe jwale tumellano e we fihletseng kapa e le behileng wena le banka ebe jwale e tla tla e sitiswa ke boemo ba tshohanyetso bo tshwanang le bona bo hlahetseng. Banka e na le tokelo kapo ho sign-e tumellano hore banka, e tla o lefisa ditjeho tse itseng kapo ditifiso tse itseng tsa banka hobane jwale tumellanong ya rona o so e robile jwale tla tlameha o lefiswe.

Di-funeral cover ke ne ke ka rata ha ne di ka etsa bobebe ba hore, batho ba salang di ba cover-ile kapo bajalefa ba tsona ba ke ba fumantshwe thuso ya tsa boeletsi ba ditjhelete. Le hore na o ntshetsa jwang tjhelete eno hore e tle e o cover-e bophelo ba hao bohle, jwalo ka ha e le funeral cover wena ya setseng, e leng wena mojalefa. Hona ho tla thusa ka hore bajalefa kapa bona ba setseng ba ska iphumana ba itlhomphere le ho sokola.

Overdraft facility, ke mokgwa o banka e o thusang ka ona ha o na le kgaello e itseng ya ditjhelete, ebe jwale ka nako eo o hloka tjhelete ya hang hang kapa hona wa haellwa, mme empa jwale o batla ho thola tjhelete. Banka e ka kgona hore eo etsetse mokgwa wa hore o thole tjhelete eno e nyenyana e tlatla e tlatselletsa tjhelete eno o e hlokang hore, jwale o tlo fihlele tjhelete eo o e batlang. Le haeba e haellwa, ebe jwale wena o tla pe patala kapo hona ho lefisa banka, ka morao ho mona, mohlang o ba le tjhelete.

Ke kopa ho botsa hore na, ha ke na le life cover ke tla fumantshwa tjhelete e kae le hona ke fumantshwa jwang tjhelete enana, e ngata e ke tlamehang ho e fumana. Le hore motho kapo batho be ke ba siyang kapo e ke ba sielang yona ba tla e fumantshwa jwang, kapo hona methati e tla ba efeng eo ka yona ba tlang ho e fumana, ke hloka hore ke be le will kapa ke be le moemedi, ho tlo tla re a arolelana ke be ba sietse yona na.

Ke ne ke kopa ho botsa hore, di-insurance di tsamaya jwang ntlheng ya hore, premium di tsamaya jwang, ke bokae, di-cover-a kapa hona di kenya batho ba bakae le hore na di hloka mejalefa, kapo di hloka motho eo e ke tla mo siela, kapa yona lawyer-a kapo moemedi eo a tla arolelang be ke ba sietseng yona ka bonngwe ka bonngwe. Ke kopa ho botsa hape le hore hwa hlokahala hore kenye molekane wa ka life cover-eng na.